Hileswaku loko wo lomba mali eka machonisa mhaka ya ku biha machonisi a a nge ku report-i i to ku vavisa kambe swa kahle hi machonisi hileswaku un'wana na un'wana u kota ku fikelela ku lomba mali hambi vito ra yena ri thyakini.

Lexi xi endlekaka loko mfumo wu va kha endleleni ndlela yaleyo va ta khumbeka hi ndlela yo a va nge he vi na ku vuyeriwa eka mabindzu ya vona.

Leswiwani swi pfuna swaku loko u ti hlayisela hi wexe a yivi na mintswalo loko ko wu va wuri na yona la a ni a wu ngeyi ka un'wana u ya ya kombela naswona loko i le bank ti-bank tin'wana a ti pfumeli leswaku u teka mali nkarhi un'wana na un'wana ku na swipimelo so loko u ti hlayisela hi wexe a kuna swipimelo u ngaho yi fikelela hi nkarhi un'wana na un'wana.

Ndzi nga n'wi vutisaka xona i ku va i ku ri hi n'hweti ni hakela mali muni ku va ndzi ri na akhawunti naswona yi yi koka mali muni ndzi loko ndzi humesa mali naswona ndzi vuyeriwa hi yini ku va ndzi ri karhi ndzi yi tirhisa akhawunti leyiwani.

Tipholisi ta ku tala ni ta va ni nga vuli mavito ya tona kambe leswi khombo ra tona ri nga kona evanhwini i ku va va heta va nga vuyeriwi hi nchumu na swona va lahlekeriwa hi timali ta vona leti va ti tirhiseka ku ti hoxa eka tipholisi letiwani naswona ku va tiphilisi letiwani ti nga va nyiki leswi ti nga va tshembisa swona.

Leti ti nga na mbuyelo ya siku na siku hikuva munhu u kota ku kuma vutshunguri siku rin'wana ni rin'wana anga humesanga nchumu.

A ndzi ta vaviseka mbilu ya mina kambe lexi a ndzi ta xi n'wi vutisa xona a ni ta ku ri hi yihi ndlela leyi nga yi tirhisaka ku kuma adirese yo tirha leyi nga na ntiyiso ku ya hi yena na vutivi bya yena.

Ndzi titwa ndzi tsaka swa tsakisa swiswa so hikuva swa pfuna ku hlayisa mali ni ku hlayiseka ku fambafamba munhu a ya hala na hala a nga ti kuma a hlanganile ni makhombo ni tihanya kambe loko munhu a tirhisa cellphone ku lulamisa timhaka ta yena ta ku banga swi endla leswaku a hlayiseka hi ku u swi endlela kun'wana kun'wana laha nga kona ku hlayiseka ehandle ka ku ya emadorobeni ni kwihi kwihi u nga swi endla u ri kaya leswi nga na vuhlayiseki bya mali ni vutomi.

Xa xichudeni eAfrika-Dzonga xi tirha hi ndlela ya ku u nyikiwa mali ya ku hakela ti toll xin fees na swin'wana leswi fambelaku na dyondzo ya wena ivi ehandle ivi loko nkarhi wu ta va u hundzile u ta va u hetelela ku dyondza mali leyiwani u yi hakela endzhaku wa yi vuyisela eka laha va ku lombeke naswona yi vuya yi ri na mintswalo yo karhi leyi faneleke u yi hakeriwa loko u ri karhi u yi hakela a hi a swi na nkoka ku va u yi hakela hi kan'we u ngo no yi hakela hi swiphemu phemu loko ri yi tlherisela endzhaku.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a ya pfula akhawunti e bank yo karhi leyi yi nga na tiakhawunti ta ta machudeni hikuva ti charges ta yona i ta le hansi naswona ti nga n'wi pfuna leswaku a kota ku fikelela leswi a swi lavaka then yo fana na FTT a ngo ho no yi pfula hikuva yi kota ku endla swilo hinkwaswo yini ku tirhisa cellphone wu tirhisa hi ndlela ya kahle naswona a yi lavi tidata ku yi tirhisa loko u tirhisa inthanete ya yona.

Ina ndzi nga yi teka mali ya swikweleti swa machudeni kambe ntsena loko ku ve ndzi na ntirho lowu kotaka ku ndzi pfumelela wu ndzi holelaka mali yo pfumela ku lomba xikweleti naswona xikweleti lexi ndzi nga xi kotaka ku tlhela ndzi xi hakela.

Ina timfanelo wa ha ri na tona hikuva mpfuno wa UIFwu kumiwa hi munhu loyi a nga ha tirhisiwi hambi u onhelaka njhani loko u nga ha tirhi u na timfanelo ta ku u kuma ku ya hi leswi u one wo hlamuseriwaka xiswona mpfuno lowa wa UIF.

Ti-charge ti-charges ti vatirhela hansi naswona swo tala a hi kahle na kahle kahle a hinkwaswo swi nga na ntswalo loko munhu a nkoka vanhu karhateka a nga kokeriwi nchumu hi xitalo leswi swa pfuna hikuva munhu o ti tirhisela data swin'wana swo dayeriwa kunene swa pfuna swa so.

Ina, swa koteka swo fana na sweswo.

Hi ku ku tekela nhundzu va ku tekela nhundzu yo karhi leyi ringanaka na ntsengo lowu u va kolotaka wona.

Ndzi ta endla leswaku loko mali ndzi yi kuma ndzi nga kunguhati swin'wana ni namba ndzi yi rhumela ebangi.

Xana loko ndzi teka khadi leriwani ri famba ni swipimelo swa njhani ni naswona ri koka mali muni hi n'hweti ku tlherisela mali leyi ndzi yi tekeke hi xikweleti xa khadi leri.

Hikuva a va a ku vi kona mitswalo leyi kokiwaka loko va amukela mali ya vona a va a va kokeriwi nchumu yo nghena ku nga kokiwangi nchumu.

I ku i ku endlela leswaku ti-customer ta vona ti kota ku kuma mali nkarhi wun'wana na wun'wana leyi ti hi lavaka ku yi tirhisa leswi nga endlaka leswaku ti tshama ti tshembekile eka bank yeleyo yo karhi.

I ku va loko yo tshuka ri humelerile hi khombo a ku nge vi na xo pfuneta kumbe xo ku pfuna hikuva swipimelo swa movha leyi xaviwaka hi balloon a swi koti ku sirhelela eka swa makhombo swo karhi.

Lexi ndzi nga xi endlaka i kusuka ndzi ya bangi ni ya ndzi ya pota leswaku ku na xiphiqo xo karhi lexi nga le ku humeleleni eka akhawunti ya mina ndzi kombela leswaku mi ndzi sirhelela hikuva mali ya mina yi nga tshika yi suluwini hi tinsulavoya.

Eka masiku lawa ku na tindlela to tirhisa inthanete to rhumela mali. Ti tibangi ti na ti-app to rhumela hi tona. U tirhisa tona leswaku a rhumela naswona ku na ti-website to karhi a nga tirhisaka for ku rhumela mali hala kaya naswona a nga chajiwi nchumu kumbe a chajiwa mintsengo ya le hansi.

Xitokofela i ndlela leyi vanhu va yi tirhisaka leswaku va veka mali endhawini yin'we un'wana na un'wana a hoxa mali yo karhi hi n'hweti kumbe hi vhiki naswona swi pfuna leswaku munhu a nga vi ni ku fikelela mali liya a yi tirhisa swi nga ri swi na nkoka naswona leswaku mali liya loko yi vekiwa yi kota ku tala leswaku a kota ku fikelela ku xava swo karhi kumbe ku endla swo karhi hi yona.

K ku va vanhu van'wana va va selfish va teka mali liya va yi tirhisa ehandle ka ku tivisa lavan'wana va nga hoxa xandla eku hlengeleteni ka mali. Leswi swi nga papalatiwa hikuva mali yi vekiwa eka ndhawu leyi yi nga fikeleliwiki hi munhu na wun'we ku kondza ku ya fika nkarhi wo karhi lowu yi fanekeleke yi tirhisiwa hi wona.

Leyi nga kona yi katsa ku hlayisa mali kasi mintlhontlho i ku va van'wana va hetelela va va endla migingiriko yo biha yo tanihi hikuva va nga tshembekanga kumbe ku tirhisa mali leyi nga vekiwa for xitokofela kumbe va nga hoxi mali lomu fanekele yi hoxiwa kona for gingiriko leyiwani ya xitokofela.

Khadi ra debit i khadi ra xikoloto kumbe ro lomba naswona ri pfuriwa hi ndlela yo fana na loko munhu a lava ku xava timpahla a nga ri na mali yo enela kumbe a lava ku teka mali a bangi kambe mali liya a nga koti ku yi fikelela kumbe ku yi hlengeleta wa endla xikombelo xo pfula khadi leriwani.

I ndlela leyinene hikuva swo fana na tiyindlu na na tindhawu a swi heleriwi hi value swi tshama swi ri na value na swo nga swi tirhisa eka nkarhi wun'wana na wun'wana.

Ti na wona nkarhi wo rindza leswi swi endliwa hileswaku van'wana kumbe swi endla swi endleriwa leswaku ku va ni vuhlayiseki bya swa timali.

ti nga va pfuna leswaku va kota ku yi fikelela mali ya vona hi nkarhi wa nkoka ntsena. Loko va lava ku yi tirhisa swo homboloka va nga koti ku yi fikelela yi tshama yi ri karhi yi hlayisekile.

Loyi a nga swi kotaka exikarhi ka vavanuna na vavasati i vavasati hikuva vavasati va swi kota ku tirha hi ndlela ya ntlawa vavanuna loko swi ta ka timali va a va na ku tshembana naswona a ku na ku tshembeka exikarhi ka vona.

Ndzindzakhombo leyi ni yi tirhisaka yi na mbuyelo wo tanihi ku xava bokisi, ribye ni homu. Yi xavela homu eka lava lahlekeriweke leswaku va kota ku lulamisela for ku lahla.

Hikwalaho ka ku va u nga ri na swidingo swo hlaya swi olovile loko munhu a nga ri na swidingo swo tala kumbe vutihlamuleri byo karhi byo tanihi vana kumbe ku tekiwa kumbe ku teka.

Ndzi nga xi tsundzuxa leswaku xi ya pfula akhawunti eka bangi ya Capitec hikuva ndza yi tivela na swona na yi tiva milawu ya yona naswona leswaku xi nga ka xi nga ka karhateki ku va xi ri karhi xi yi tirhisa.

Ndzi nga seketela kunguhato kumbexani pulani ya bindzu hikuva bindzu ri ta tisa ku ndlandlamuka emugangeni. Xikolo xi kona naswona xa ha yimile kahle bindzu ri ta tisa mitirho tikweni hikuva mintirho ya kwale etikweni leri ni humaka eka rona kumbe emugangeni lowu ni humaka eka wona.

Ina, ndzi vona ku ri mhaka ya kahle hikuva swi papalata ku u famba munhu a ya endhawini ya le kule naswona swi endla leswaku mali yi hatla yi fika laha yi ya ka kona hi nkarhi.

I ku tiva leswaku bangi yi koka mali yo fika kwihi hi n'hweti ya yo vekisa mali eka bangi ya kona, naswona ku laveka yini ku va munhu a ri karhi a veka kona mali naswona yi koka mali muni loko munhu a ya teka mali ya yena eka ATM kumbe eka michini yo teka mali.

khombo hikuva swi ngo ho no endleka mali yaleyo u yi lombaka kumbe xikweleti xexo u nghenaka eka xona u hetelela u tikuma u nga humangi eka xona, hikuva vanhu lavawani va na mitswalo yo pfumala makumu. Naswona o ngo ho no lomba, va tlhela va hlangana na va tlhela va ku sala hile ndzhaku va ta va ta ku tekela yona va mbarile swo swo sivela swikandza ku kombisa ku hi vona vo mani.

Balloon payment ya pfuna hikuva yi endla leswaku u va u ha hafulile xikweleti xa wena xa movha, leswi nga ku pfunaka leswaku u hatla u heta ku hakela movha kumbe xikweleti lexiwani u nga xi teka loko u xava movha.

In, a ndzi vona swi ri kahle hikuva swi pfuna ku papalata ku famba munhu a ya xava kule airtime, naswona swi pfuna leswaku ri a hatla a yi kuma loko a lava ku yi xava a nga xaveka nkarhi wun'wani na wun'wani vusiku kumbe mpundu madyambu nanhlekani.

I ku tirhisa foni kumbe ku ya eburanchini ya bangi yo karhi leyi a nga pfula eka yona.

Ku va ku ri ntwanano lowu wena u veke na wona, wona na yona bank yaleyo yo karhi, leswaku wena a wu nge humesi mali ku kondza nkarhi wo ya fika, naswona loko wo tshuka u humesile yi ta koka mali yo karhi leswi pfunaka leswaku wena u va na vutihlamuleri.

Ku va ku ri ku hlayisa mali ni ku kota leswaku munhu a va na ndhawu laha mali ya yena a nga ta yi veka kona kumbe laha a nga ta kota ku holela kona lomu a tirhaka kona.

I vutihlamuleri bya munhu loyi a tirhaka leswaku loko o tshika a vile a weriwe hi khombo kumbe a heleriwe hi ntirho a kota ku kuma mali yo n'wi hlayisa ku ya fika nkarhi wo karhi.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku swi na nghozi kumbe swi na khombo hikuva loko yo tshika yi dibile kumbe yi chayisile a yi nga nge he koti ku lunghisiwa kumbe yi ta n'wi lava mali yo tala ku yi lunghisisa ku tlula loko munhu a ri na ndzindzakhombo.

Hi mpfuneto lowuwani wa ha ri na nkoka na hambi u nga ha ri le ku tirheni, hikuva swa endleka u tshuka u humelele hi khombo ra vuvabyi byo karhi karhi lebyi nga lavaka swa timali to tala ku tlula leyi u nga na yona. U nga ku pfuneta leswaku u kota ku fikelela mpfuno wo tshungurisa vuvabyi byebyo.

Leswaku va kota ku fikelela swidingo swa vona kumbe leswa nkoka va swi lavaka evuton'wini bya vona swo tani hi swakudya, mpahla ni swin'wana na swin'wana.

Ndzi nga n'wi dyondzisa leswaku a tivi leswaku kumbe a kunguhata swidingo swa yena kumbe swilaveko swa yena leswi dingaka mali a swi tsala hansi a cheka ku ri hi swihi leswi nga na nkoka ngopfu ku tlula swo karhi. Leswi nga n'wi pfuna leswaku a kota ku tiva leswaku mali u yi tirhisa njhani, hi nkarhi wihi naswona a nga tikumi a ri eka xiyimo xo lava mali eka vamachonisi.

Swi kombisa ku ri i ya kahle hikuva munhu u va a vule leswaku mali u ta yi veka ku kondza ku ya fika nkarhi wo karhi, so loko a tshova mpfumelelo swi vula leswaku ri u fanekele ku kokeriwa mali yo karhi.